Ntho e kileng ya mmakatsa ka tsa temo, ke hore nkile ka fihlella, ho na le ntate o mong a tjhesa maongo a motho o mong mo polasing ya hae.

Menyetla e fumanehang, mo ho rekiseng thepa ya balemi ke hore o ka fumana tjhelete, e ngata ho tswa moo moleming.

Dumela mme le kae? Ekaba ntate o teng mona, ee mme ne ke re ke o tsebisa hore ke ile ka fumana kontraka e le ho mmuso. Ee ke ile ka ba ngolla mme ke ya ba ngwalla ba ka ba nfounela hore ke tle, ke tlo etsa yona presentation, e rile ha ke ya ke lo etsa presentation-a, ka e etsa ka presenter, ebile ha ke fetsa, mme ba bua, ba re ba tla nfounela, ho ntsebisa hore a ke fumane kontraka jwang. Ee, ke nnete, ba ile ba founa, ha ba nfounela, ka ba njwetsa hore ke thotse kontraka ya three years. Ao mme ke thabile haholo, ke ya leboha, yoh ke lebohile, ebile ke thabile.

Tlamehile a ela hloko hore motho oo, ke motho a leng teng ee data base-eng ya Home Affairs. A tla tsebe hore motho oo, o tseba le mosebetsi wa hae na, a motho o ID ya hae e nepahetse na.

Tlamehile o dula o nwesetsa dijalo tsa hao kamehla le kamehla.

Insurance e tla etsa dipatlisiso ka mora moo, ya boela ho wena, ho jwetsa hore e tla kgona ho ho thusa kapa jwang.

Thepa e bohlokwa haholo, hobane ke yona e ka o thusang ho nthong tse ngata tsa bolemi ba hao, le dijalong tsa hao, tlamehile ho ja, o jale ho ya ka selemo le se nepahetseng.

Re bontshana hore a patsi ena e tla etsa tjhelete, re ka e rekisa jwang hore re etsetse tjhelete.

Ha ho tseba hore leqhubu la motjheso le se le le haufi. Ho etsa ditokisiso tsa hore dijalo tsa hao di seke, di ya ba di ya tjha, mo polasing ya hao.

Hartbeespoort le yona e ntse e le hantle ho tshwasa ditlhapi.

Hobane batho ba bangata ba ba rata hlapi ena ya hake, nka e rekisa ka e rekisa, ka etsa tjhelete ka yona.

Hona nka utlwa bohloko feela, nka di thusa ka ho di fa melemo ya teng. Hore di kgone ho hola hantle.

O mong le o mong nka mo bela matsatsi a hae, ka mo kgethela hore o tla nka matsatsi a hae neng.

Nka ba jwetsa hore ba rekise bo ditapole, di ntho tse ba di lemang hore ba tle ba kgone, ho etsa tjhelete.

Hobane difate tsena di ya mo thusa, ebile ka selemo tjena, o kgona ho dula tlasa tsona, hore a sa thola letsatsi, o kgona le ho thola maungo a tsona.

Ha se ntho e lokileng, hobane ba tlamehile ba dule ba hlokomele morao wa bona.

Ee dikgoho tsa mahe ke tsona tse molemo, hobane o kgona ho rekisa mahe a teng.

Mathata ke hore ha re kgone ho kotula hantle, hobane tla be di jelwe ke ditweba kapa ee dinonyana.

Ee, basebetsi ne ba tshwarehe hantle, hobane ne ba kgona ho buisana, ebile ba etse dintho ka ho lekalekana.

Ke tlo le ruta ka ho lema, hobane ho lema ho bohlokwa, ebile e etsa tikoloho ya rona e bonahale hantle. Mauno le dilo tse re di tholang polasing, kapa ho lema, di monate, ebile di na le dikotla tse lekaneng.

O tlamehile hore ka mehla le ka matsatsi, o mong le mong a be le nako ya hae ya ho nosetsa ditamati, ke hore o mong le o mong re mo fe nako ya hae, ya hore ka nako e so, o mong o tla tshela tamati metsi. Ha re nako so o mong le mong o tshela tamati ya hae e metsi.

Re ka boloka mafura a trekere ka hore re behe nako, hore terekere e tla tswa nako mang, ya bowa nako mang, ya kgona ho ho ikhutsa hore e kgone ho boloka yona mafura.

Merwallo e senya ditsela. Ka tsatsi le leng, ke ne ke ya kwa hae, ko Lesotho ha kere ke ya tsamaya taxi ya nwella, ya sa kgone ho tsamaya, hobane ho ne ho tletse metsi hohle. Re ile ra ema, feela tekesi ha ya kgona ho tsamaya.

Bo rapolasi ba tshwanetse ba tshware basebetsi ba bone hantle, le ka ho lekana, hore mosebetsi o kgone ho tswella pele.

Metsi a bohlokwa haholo ke ka moo batho, le dihwai tlameha ba tsebe ho boloka metsi, ebile ba tsebe hore ba tla sebedisa metsi hajwang.

Tlhokomelo ya diphoofolo e bohlokwa haholo. Batho ba tshwanetse ho tseba hore ho hlokomela diphoofolo ke ho di rata.

Nna ke nahana hore molao ona, o tla thusa diphoofolo ka ho phara ba lefatshe.

Meroho e tswang serapeng, ke meroho e monate haholo. Hoba o ikenyetsa yona ka matsoho a hao, ha e tshwane le eo o e rekang ko mabenkeleng.

E le hore batho ba kgale ne ba sa bone phapang bakeng sa di-mushroom tse fumanwang, o ka kgona ho dija, le tse sa tsejweng hobane tsona di ya ka sebopeho sa teng.

O tlamehile pele o tsebe hore o nehela jwang, o nehela bo mang, ka bokae. ebile o estse dipatlisiso, ka company eo o nehelang ho yona, hore a ya tsebahala kapa jwang.

Koloi ya ka e tla fumana tsona dintlha tse leshome, hobane e tlabe e hlwekile, ebile e nkga ha monate e hlatswitswe.

Ke ne kebatla ho tseba ka dikgomo tsa ka, tseo ke batlang ho nehelana ka tsona, ebile nka kgona ka bokae, ka thola bokae ho lona, ee tsona di phetse hantle.

Ke hore feela ke batla ho etsa bonnete ba hore dikgomo tseo dija hantle, ebile di phetse hantle, nka ofa yona melemo e tshwanetseng ya dikgomo, le ho hlokomela hantle.

Nka ba botsa hore re ba botsa jwang hore poone, e tle e hole hantle, ebile ke dijalo tse feng. Ke tlamehile ke jale neng, hore dipoone di kgone ho jalwa hantle, le kgone ho tswa hantle.

Ho bohlokwa haholo ho hlokomela polasi ya hao, hobane polasi ya hao ke yona e o thusang, ka ntho tse ngata, hlokomelwa polasi ya hao, ka ho nna o nosetsa ka mehla le ka matsatsi. Hore dijalo tsa hao di tle di kgole hantle.

Se bohlokwa lehapu lena, ke hore o dule o se o di nosetsa, ebile o kenya net hodima yona, hore e sa jewa ke dikokonyana, ebile e sa jewa le ke tsona dinonyana.

Hobane ntatemoholo wa ka o dula dipolasing. Ke tla kopa yena a dula di hlokomela, ho ke yena a tsebang hore di hlokomelwa jwang.

Sehwai se tlamehile se dula se lekola mobu wa hae, kgafetsa, kgafetsa, ho tseba hore o tla jala neng.

Nna ke tlo phehela ba lelapa la ka yona rice ka di potata, ka lephutse, le yona khabetjhe, hobane ba di rata haholo. Dijo tse pheilweng ke nna tsa sontaha.

Ha ba tlameha hore ba tle le bana ba bone polasing, tlamehile bana ba bone ba dule ko, bona ba sebeletse bana ba bone, bana ba bone, ba ba batlele motho a ka ba hlokomelang.